Nna sena ha se so nhlahele hoba ha ke so ete ka sefofane. Feela sena se ka mpherekanya haholo hobane difofane di tshwanetse di tsamaye ka bo nako.

Ka nako ya boipilaetso, ditekesi di kenya letsoho ho lwantshana le seo ho tlabeng ho lwantshana le sona boipelaetsong mono. Le rona ho bohlokwa haholo hore le bona ha ba ipilaetsa batho ba di-taxi, le rona re kenye letsoho. Feela boipelaetsong bo bong, le bo bong, le bo bong. Motho o tshwanetse a itlhokomele hobane e se ho bua hampe, boipelaetsong bo bongata ba ditekesi ho qhoma sethunya mme le dintwa di ba teng. Jwale ke mokgwa ona ho bang thata hore re le batho re kenye letsoho.

Sena ha se a loka, sena ha se a loka. A mangata makeishene moo e leng hore diketsahalo tsa kgethollo di ne di etsahala nako e telele. Dibakeng tse ka reng Sebokeng manene Vaal-e, Sharpville.

Theko ya mafura ke bothata bo boholo naheng ya rona hobane theko ya teng e ya nyoloha, neng-neng e ya theoha. Feela ha ho letho le ka etsuwang hobane ke maemo a economy a jwalo, ke maemo a moruo wa naha. Tsela e leng hore motho a ka boloka tjhelete ya hae ka yona, ke hore mohlomong ha mafura a koloi a theohile. Motho a tlatse dikoloi tsa hae tsa nang le tsona, kapo a reke dikupu, a itshelle dikupung ebe o ntsa tshela ka koloing. Mokgwa o mong hape o ka bolokang ka ona ke ho tsamaya ka public transport, mohlomong o itsamaele ka terene kapo ka di-taxi ho boloka.

Mokgwa ona wa o tummeng wa ho tloha sebakeng se seng le ho fihla ho se seng ona wa e-hailing, ehlile ke mokgwa o tummeng haholo ebile o bobebe ntlheng ya ho phetha mabaka. Feela motho o tshwanetse o nahane ka polokeho ya hao malebana le mokgwa ona wa ho fihla sebakeng se seng o tloha se seng. Ntlha e nngwe e ka hodimo-dimo ke hore di-e-hailing services tse, o tla fumana hore ha o ne o kenya kopo, o kenya kopo ya koloi. Ho tlabe ho hlahiswa lebitso la motho a tlang, le sefahleho sa hae hore na ho tla motho o feng? Mme o sebedisa moetso o feng wa koloi? Le hore na koloi eo e se e tsamaela ho kae? Athe motho ha a fihla, o fumane hore ke motho ya fapaneng le yanene o mmoneng. Ha e sa le yena.

Sena se ka bakwa ke ntlha tse ngata haholo. Ntlha ya pele e ka etsang hore sena se etsahale ke taba ya ditsela tsena tse mpe. Ditsela di mpe haholo, mme sena se etsa hore bakganni ba di-ambulance ba nke nakonyana e teleletsana ba ntse ba le tseleng, mohlomong ho lo lata mokudi, kapo ba le tseleng e mo isang sepetlele. Ntho e nngwe hape ke makoloi a mangata, sephethephethe se ba se ngata haholo.

Bakeng la mosebetsi ona nka reka di-minibus-e tsenana tsa bo ka hodimo le ka fatshe. Tsena tse re reng ke di-double darker, nka reka tsona di-minibus-e tseno tsa mofuta onono. Mme nka di reka hobane di tlo tla di fa baeti monyetla wa hore ba bone sohle, ba bone ntho enngwe le enngwe le enngwe ntle le tshitiso ha ba ntse ba hahlwa ke moya. Mme nka ba tsamaisa dibakeng tse ka reng bo Sharpville manene, ke ba rute ka Sharpville ena e etsahetseng Vaal-e. Nka tsamaya ka ba bontsha moo eleng hore melaotheo e ile ya etswa teng, ke ba bontshe dibaka tsa boiketlo le boithabiso monana Vaal-e.

Nna ha ke so palame sefofane, feela ke ye ke utlwele hore ho re motho a tle a palame sefofane o hloka nthwena e bitswang boarding pass. Mme ho bohlokwa hore motho a fihle ka nako ho emela sefofane sa hae boemafofaneng moo a tlo palamelang teng. Hobane difofane di tsamaya ka nako, di behetswe nako. Mme ha o ka fihla ka morao ho nako, o tlotla o fumana sefofane seno so no se book-ile, o se patalletse se se tsamaile. Mme hore o palame sefofane se seng o tla tshwanela hore o patale hape, o tlo o thole boarding pass enngwe hape. Mme sena se ka nna sa nka nako.

Monate wa tekesi ena ke hore ho letsuwe radio, mme e letsitswe hantle, ka volume e hantle e utlwahalang hantle, ha e le rata haholo. Batho ba ka mona ka taxing ba ntse ba utlwana ha ba bua, mme le moqoqo o monate. Mme le marei a yona a monate, e tsamaya hantle. Mokganni ha e jaha haholo.

Melao eno e tla tjho hore ditulo tsena tsa mabidi di fuwe metsofe feela. Ebe bona ba thuswang ka ditulo tsenana, mme ho tla behelwa le dilemo hore na metsofe ke batho ba qalang ka dilemo tse kae? Ho fihlela ka dilemo tse kae? Ho tla bua na ditulo tsenana di kgannwa ke bo mang? Ke bo mang ba kgannang metsofe ka ditulo tsena? Kapa na batsofe ba ikganna ka tsona ditulo tsenana na?